Lekgala, lavender Le rosemary ke tse ding tsa dimela tse sa rateng metsi a mangata. Mmoho le evergreen ya ma-China, hape di a boheha.

E meng ya melemo ya polane ya kgwebo, ho sehwai ke ho thusa ho hohela batsetedi, ho sheba le ho shebisisa mathata a ka hlahang nakong e tlang le ho itukisetsa ona. E thusa le ho sheba mo bareki ba thepa kapa tshebetso ba ka bang ba ngata teng.

Ee, motho e mong le e mong aka ba la naha ya hae, a ka kgona hore a le eme ho fepa lelapa la hae. Hobane o tla sebedisa metsi a mang nyenyane nako le nako mme le ho hlokomela tshimo. E tlaba mosebetsi o bobebe ka ha ha e kgolo mme le ditheko di tla be di le tlase.

Lefatshe le ka kgonang ho buseletswa ke la temo. Le ne le sebedisitswe ho etsa bodulo ba batho le naha eo ho fulang mehlape ho yona.

Ke mo thusa ho kwala dimela ka net-e. Re tlosa le karolo e senyehileng ho semela ka seng. Mme ntse ke mo kgothaletsa ho hlokomela mobu wa hae o dule o nonne. Ho thusa kgolo ya dimela le ho fokotsa dikokwanahloko.

Balemi ba nang le naha tse kgolo ba tshosetsa ba naha tse nyenyane ka hore ha bana matla, tsebo le ditokomane tse lekaneng ho sebedisa naha ka tsela e tlaba tswela molemo.

Ho nehelana hona ho sebetsa ka ho kgetha diphoofolo tse ntle tse pedi, tse nang le matshwao ao o batlang. Ebe maro a botona a kopana ho etsa phoofolo ya mofuta o hlokehang. Hangata ke bakeng sa lebese, ho ema ba nama le bokgoni ba ho lwantsha malwetse.

Ke ne ke tla bula market-e mme ke rekise dimela tsena tse tswang tshimong ya ka. Ke rekisetse le mabenkeleng a maholo.

Mme o ye a a hlatswe, mme mme a akgebele. Ha qeta ho o kgabela ebe o lahlelela ka pitseng, a eme motsotswana. Ere ha o bela kapa ho so tswa mosi pitseng, ebe o tshela letswai o kgutlele hape tlstulong fatshe. O ema metsotsoana e tshele le, metsinyana hape ka mora sebakanyana. Ebe kamora mono o tla o ntsha a o tshele mayonnaise. Ebe jwale re aja.

O ka ba le ditlamorao tsa ho senyeha ha naha, mosebetsi o boima le ho beha bophelo kotsing.

Bomme ba hlokomela bana e leng se ka etsang ba hloke nako ya temo. Ba kgethollwe ho ya kabong, le hore hangata basadi ba hloka thepa e lekaneng ho sebetsa hantle naheng.

Basebetsi ba dipolasing ba na le tokelo le tsela eo ba tshwarwang ka yona. Rapolasi o lokela hoba patala halofo ya mokgolo wa bona ka hodimo. Ha ba sebeditse di hora tse fetang tsa tumellano, mme ha ba sebeditse ka letsatsi la Sontaha, ba lokela ho kgola mokgolo wa bona habedi.

Ho bohlokwa ho tseba haholwanyane ka temo hoba seo se tla thusa ho tseba ho hlokomela semela ka seng ka tsela e hlokehang. Temo e ka lwantsha tlhokeho ya mesebetsi le tlala.

Nka aha letamo le leholo pela tshimo ya ka. Le tla fepela meroho ya ka metsi nakong tsa komello, le hore e tla ya matamong kapa nokeng. Ho lo kga metsi ho tla fepela meroho ya ka metsi polasing.

Dinakong tsa corona virus e ile ya ntshwara mme ke la ka oka ka ho nka ditlama tsa matekwane. Ke di bedise mme ke nwe metsi ano, ke la ikutlwa ke le betere ka mora hore ke etse jwalo ebile ke laba ke a fola.

Nka mo bontsha mobu wa naha ya ka, mme ke mo hlalosetse hore tlhahiso e ntse e theola boemo. Ekaba ke mofuta ofe waka o ka ntlafala bakeng sa mobu ona?

Di university le di college di ka fa setjhaba course e kgutshwanyane ka tsa temo. Ho ba bontsha le hore na ba ka etsa tjhelete e jwang ka temo.

Ditjeho tsa ho qala le ruo la diphoofolo tse phahameng haholo. Mme dintlha tse tlamehang ho di ela hloko ke boemo ba bophelo ba di phoofolo, dijo le hore di ja eng. Sebaka se tshwanetseng, boemo ba le hodimo.

Ke nahana mmuso o sebetsa taba ena hantle. Hobane batho ba bangata ba ne ba lahlehetswe ke lefatshe, ba ne ba se ba bolawa ke tlala. Empa jwale ntho e tshosang ke hore na tsebo e lekane hore na ba ka sebedisa naha na?

Bo rapolasi ba lokela ho sheba di cv le di reference hona moo ka hara cv. A botse, a botsisise ka boikwetliso le tsebo le ka mosebetsi wa hae o fetileng.

Ke nahana ho bitsa Dr ya diphoofolo ho tla hlahloba. E be jwale kea di arohanya le tse phetseng hantle mme ke dula ke sheba le ho thibela hore e seke dia kula ho feta moo.

A hona le mo nka la etsang hore ba tla fumana meroho hona. Hello mme ba tla fumana di le boemong bo botle, ka tlhokomelo ya tsona ke e base.

Ee, kea di tseba ditholwana le meroho ya naheng hobane di tholwana tsa naheng di thusa ho fokotsa le ho hleka ditshila mading. Hape leho fokotsa lefu la kankere. Dijo tse tletseng meroho le di tholwana di thibelang lefu la tswekere le pelo.

Mptjhe ke nonyana e kgolo e sa fofeng e nang le menwana e mmedi ya maoto ho leoto ka leng. E a raha hape e lebelo. Mahe ateng a maholo, mme di fumaneha kontinenteng ya Afrika fela. Bo ramahlale ba tlalehile e na le mpa tse tharo.

Ke ka beha ditonka le ho aha letamo hore di tle dikge metsi pula rea boloke. Hore retle re kgone ho sebedisetsa nakong e tlang.

Molemo wa ho lema le ha o na le serapa se senyane, ke tshireletso ya dijo, kgolo ya mahaeng le ho tsepamisa moruo wa naha.

Tjhe, ha ke na thuto e lekaneng mme ke tseba Hemlock, Oleander le Fox glove tse nang le tjhefu. Ha ke so utlwile ka lefu la motho a jeleng dimela tse nang le tjhefu.

Rapolasi a ka jala difate kapa dimela tse ding. Le ho etsa mabota le diforo tse isang metsi dimeleng.

Motswalle wa ka a ka kenya kopo ya thuso ya tsa ditjhelete ho NYDE le LRAD le Agri BEE fund ho qala serapa sa hae.

Ho difate kapa di mela ho ka fokotsa ho tsamaya ha mobu le diforo tse isang metsi dimeleng.

Mokgwa o motle ho boloka dipeo ke o dula o etsa hore di dule di omme, hape dule di bata. A di behe ka sehatsetsing.

UIF e hula di persente tse itseng mokgolong bakeng sa matsatsi a mosebetsi o fedile mme o hloka bukana ya boitsebiso. Payslip ya kgwedi pedi tse tsheletseng, lengolo la tshebetso. UI nineteen form le bopaki ba ho batla mosebetsi hore o fumane tjhelete eo.

Rapolasi a hlokomele hore di nwa metsi a hlwekileng ho di lokisetsa bodulo bo hantle. Ho di kopanya le dikgomo tse ding, le ho e bitsa ngaka ya diphoofolo kgafetsa. A rute le basebetsi ba polasi, tsebo e lekaneng ka dikgomo.

Metjha e re tshwanetseng ho e latele ke ho supa lefatshe le ho hlahloba le ho netefatsa ba oni ke bafe ba tlo una hodima lefatshe lena. Mme ebe o buisana le monga lefatsheng wa nako ena mme jwale ebe ho tla sherwa lefatshe. Bo ngodiso le ho fumana lefatshe, ho sewa boitsebisong.